Ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa kwa meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Ee, o ka o apara e le go ipela ka setso sa gago ebile gape e le go ikgantsha ka setso sa gago gonne go na le di-conference tse dingwe tsona e be e le gore ka foo re keteka ditso le ditso tse di farologaneng tsa batho mme gape go na le gore ke di-conference tse e leng gore e ka nna maemo a polotiki tota go le fao diaparo tsa setso di botlhokwa thata, re di apara gotlhe fa o rata mme le nna nka di apara diaparo tsa setso nako tsotlhe go ya ka di-conference e ka nna conference ya setso kgotsa e ka nna conference ya polotiki ke ka foo ke reng moaparo wa setso o botlhokwa thata ebile ke go bontsha gore o wa morafe yo ofe ebile gape ke go tlotla setso sa geno ebile gape ke moaparo yo montle thata o e leng gore ke moaparo yo o nang le seriti.

Nnyaa ke akanya gore moaparo yo o mokhutswane yo o aparang ke bana ba gompieno wa go ntsha nama ke moaparo yo e leng gore ba rotloetsa thata ke mafaratlhatlha a go tshwana e le bona social media gape le dilo tse ba di lebelelang fa thelebišeneng gape le mo dillathekeng tsa bone ke ka foo re bonang 'tsatsing la gompieno bana moaparo o ba o aparang ga se moaparo yo e leng gore ba rotloetsa ke ditso tsa bo bone mme ke moaparo o e leng gore ba rotloetsa gape le ke bo mmamoratwa ba re ba bonang ba tlhagelela kgapetsa-kgapetsa fa thelebišeneng gape ba ba bona le fa dillathekeng tsa bona ke ka foo ke reng gore re le setso re ka rotloetsa tsa bašwa gore ba apare diaparo tse maleba diaparo tsa go nna le seriti mme diaparo tse e leng gore di ka fitlha nama, ka ntlha eo di tla ba ruta go tsaya maikarabelo le go itlotla ebile le go tlotla mebele ya bona.